Bashemane le bona tshwantse ba shomishe dikgotlopo, hore ba thibele hore banenyana ba seke ba ima.

Ee e tla ba ntho e lokileng ka hore batsofe ba bangata ha ba sa kgona ho iketsetsa dilo tse dingata. Ba sokola ba tla ba ba se sebetse.

Basadi ba ka shumisha dipilisi tsa ho thibela pelehi, he di sa ba tshware pila. Ba ka nne ba shumisa dikgotlopo. Kgotlopo le ona ke mofuta o mong o o montle haholo wa ho thibela pelehi.

Nka ba eletsa hore ba ye clinic-ing hore ba ilo fumana thuso. Ba fumane di-PrEP-o hore ba kgone ho sireletsega ka hara ha kamano ya bona.

Mmuso tshwantse o nahanele badudi ba magaeng, o ba thuse ka ho ba batlela di-mobile clinic-i. Di-mobile clinic-i ke di-clinic-i tse leng hore di fihlella batho be eleng gore ba palla ko fihlela didiriswa tsa mmuso tsa maphelo.

Ngaka ya spetlele e tla o tlhalosetsa hore tshwantse o reke meriana e feng. Ke yona e tla o ngolelang lengwalo la hore o kgone ho reka meriana ko mabenkeleng a o rekisa meriana.

Barutwana ba tla ithuta ka hore thobalano e sebetsa jwang. Mahato a ba ka nkang a ho itshireletsa le hore ho tlamehile hore ba dumellane ka ntho eo ba tlabeng ba etsa mmokgo. Ho seke dumela motho o mo one feela ba dumellane ba le bobedi.

Ho ya ka nna dipetlele tse hlokometseng batho ba tshwerweng ke lefu la kelello, di lekane mo setjhabeng. Ka ho ba ha se batho ba bangata ba e leng hore ba bolawa ke lefu lena.

Ke rata ho ho leboha Ngaka Serithi for mosebetsi o ileng wa nketsetsa ona. Wa nkalafa le ntshwere hantle le basebetsi mmoho ka wena ka moo sepetleleng. Ke rata ho leboha haholo ntate. O nthusitse ke fodile ke re le ho ba bangwe tswelapele, o ba tshehetsa ka mokgo nna o tshehetsa ka teng. Ke a leboha. Ke a leboha haholo. Modimo a be le wena ka nako tsohle, ke leboha ka mokgo ne o ntshwere hantle ka teng. Tswela pele wena le basebetsi ba gao tswela pele, Ke a leboga.

Ee ho bohlokwa ho ruta bana ka tsa thobalano dikolong. Ka hore ba tla tseba se se lokileng le se se sa lokang mabapi le thobalano, le hore ba kgone go itshireletsa ho ditaba tsa thobalano. Le gore ba dumelellane goba ha ba dumelellana. Ba tsebe molao wa thobalano.

Batjha ba ba tsenang dikolo ba imang. Ba etsa ke gore ba rata dilo. Ba rata dilo tsa batho ba bagolo.

Nna ke ile ka tshoha haholo, ge ke be ke hohlola. Ke ipotsa hore ke bolwetsi ba COVID-19 kamora hore batho ba bangata ba tlhokahale bolwetseng bona ba COVID-19. COVID-19 ke bolwetsi ke le le mpe haholo, le tlaisitse batho ba bangata ngata.

Nna ke re, re tla no bona hore na ho tla phethahala hoba jwang. Re behile nko phatleng.

Jwalo ka mooki nka eletsa baratani ba ka hore, ba tswele pele ho nka dipilisi tsa bona, meriana ya bona hantle le ka tsela e napehatseng. Ba je hantle hore ngwana a seke a fetela ke .

Thobela le bolela le Mapitsi. Ke founa mabapi le clinic-i e tsamayang. Re le badudi ba Vryburg-e sale, re dutse re letetse clinic-i e tsamayang ha eso fihle. Ho na le bakudi ba bangata ba leng teng. Re ka thabela ho tseba hore batho ba clinic-i e tsamayang ba kae.

Jwalo ka mokudi, ke tla kgopela mooki hore a nthuse he e le hore ho a pala ke tla ngwalela management-e wa clinic-i. Ke mo eletse ka mokgwa oo baoki ba re tshwereng ka teng ka moo clinic-ing.

Kotsi e nkileng ka e bona he ke le mo tseleng. Mme o mongwe o ile a tjhaisiwa ke koloi. O ile a thulwa ke koloi a be a tlhokahala .

Batho ba metseng ke bona ba ba tlhahisang bana haholo. Ka lebaka la hore ko metseng ha hona di-clinic-i kapa dipetlele ka bokgaufi. Ke ka lebaka leo ba palelang ke ho fihlelela dithibela pelehi ka bokgaufi.

Mmuso o tlameha hore o tshware batho bao ba rekisang meriana ba sena molaong.

Lebaka la hore batjha ba seke ba tlhokomela batho ba baholo, ke hore batjha ba ke batho ba hore ba rata menate. Ba rata ho phela ba siko ko mahaeng, ba phela ba le ko seterateng.

Bo ntate ke bona ba tshwarang ke stress-e ka lebaka la hore ke bona batlhokomedi ba malapa. Ke bona ba tshwanetseng ho bona hore di tsamaya hantle ka lapeng. Ke bona basebeletsi ba dintho, bona basireletsi ba malapa a bona. Ke bona bahlokomedi ba dintho kaofela.

E le nna Ngaka Setshole ke ho bolela hore bokaone ke hore re ho romele sepetlela se seholo ka lebaka la hore madi a hao a ile a maholo a ile hodimo. Ene he o ka se tsamaye wa ya spetlele, o ka se loke. Ntho tsa hao di ka se seame.